Leswi ni ni ehleketaka ku va langutana na swona hileswaku eka mikarhi yo tirha na loko weather yi nga pfumeli, xiyimo xi nga pfumeli.

Van'wamapurasi lavatsongo, hi xitalo na mi ni ni nga vulaka swa ku van'wamapurasi lavatsongo va va tirhisa xiswona.

Mi ka Loko ku fika eka swo fana na loko ku laveka transport va hlenga, va kuma movha yin'we yi nga ta va pfuna ku ya ku ya ku ya xava swo karhi leswi va nga ta va va swi lava hinkwavo.

Ni nga n'wi vutisa leswaku hi swihi swimilana?

swi swi swi tikela na lava a va tirha eka eka purasi leri rhurhaka naswona, swi ta va tikela hikuva van'wana va tolovele ku xava ku xava hi minxavo leyi nga ehansi, se ku cinca ka maxavelo swi va boha ku va ti kuma va tirhise mali yo tala leyi a va nga tolovelangiki ku yi tirhisa,

Swakudya leswi nga mathinini na leswi nga, leswi na leswi nga na ayisi a swi nandzihi ku fana hikuva .

Laha ni tshamaka kona, hi tolo tolovele ku dya, no no byala miroho yo fana na khavichi, xipinachi na guxe.

Leswi a faneleke a swi endla hileswaku loko mpfula yi na ku laveka a veka a kelela mati ma tele, a ma veka ndhawini naswona a endla na vuxokoxoko hi ti-grant ta mfumo to pfuna lava tirhaka hi vurimi.

Leswi a ni ta swi .

Leswi u nga swi byalaka hi nkarhi wa ximumu i i .

Leswi ni swi tivaka i tinsokoti.

Ku laveka .

Michini ya manguva yi tirha ku tlula leswi vanhu va tirhisaka xiswona naswona yi byala yi byala swilo swo tala, leswi munhu a nga a nga swi endleki, a nga ta tsandzekaka swi endla hi siku. Naswona yi saver na nkarhi.

Ku ya hi mi ku ya hi mina ni vona swi nga ri kahle. Mara hi ku hi kule swi kha swi dyiwa swilo leswi ni vona yi nga ri kona hi ndlela yin'wani yo kuma nyama. Hikuva tihuku ku na swiharhi swo swi endleriweke koho hi ku dyiwa, ku na swiharhi swi nga dyiweki swo fana leswi dyiwaka swo fana na tihuku, tinguluve, na ti ti-fish-i. Se leswin'wani swo tala a swi dyiwi.

Hi kota ku hi kota ku kuma swakudya swa swa kahle leswi faneleke swi dyiwa vanhu.

va fanele va tirhi.

Swona ndzi nga vula ku swi kahle ku va eswibyariwa leswi faneleke swi huma nampundzu, swi ya exitolo ka maybe.

Etindlela ta ndhavuko ti lavaka swimilani i hi loko ku ri na micato, loko ku ri na mitirho yo pha na loko ku ri na mitirho yo phahla.

Va van'wamapurasi va fanele ku kelela mati ma tshama ma tele, loko ku fika ku fike nkarhi wa mpfula leswaku na loko se mpfula yi nga ha ri kona, va kota ku cheleta swimirha swimilana swa vona.

Mina ni nga tirhisa muchini hikuva muchini wu endla swilo hi xihatla, naswona ni nga ti kumi ni karhele ku fana na loko ni tirhisa mavoko. Swin'wani hi.

Ni nga va nyika vutiolori eka ntirho wa le purasini ni tlhela ni tiyi.

ku hambana exikarhi ka nyimpfu na mbuti hileswaku nyimpfu yi na timhondzo to goveka, leyin'wani a yi na tona to goveka. Xin'wana ni nga vula ku hileswaku hileswaku mbuti i na malebvu, leyin'wani a yi na malebvu ende mbuti naswona mbuti yi na miri wo.

Ku pfumala ka mati nkarhi wo leha epurasini swi vangela switirese ngopfu hikuva, loko mati ma nga ri kona swiharhi leswi fuyiweke eka purasi swi ta swo tala swi ta lova. Na swimilana na swona swi ta fa hikuva swi lava ku cheletiwa mati nkarhi wun'wana na wun'wana.

Swi na nkoka ngopfu ku tiva mahlayiselo wa swimilana na swiharhi.

leswi vanhu va le makaya va faneleke ku swi endla hileswaku va fanele ku virisa mati lamaya, ma nga se nwiwa hi munhu, ma ta kota ku dlaya maribye ya risima.

lexi va faneleke va xi endla hileswaku va fanele ku xava muchini wa teretere. Hi wona u nga ta va pfuna hi ku tshovela.

Va fanele va ti va ti pfulela mabindzu ma vona emapatwini, kumbe va tihlanganisa na mabindzu man'wani, lava va nga ta va nga ta va pfuna hi ku va yisela swo dya, va nyikiwa mali endzhaku.

Makhombo lawa lama va nga hlanganaka na wona hile hileswaku, va nga ti kuma va cheriwe hi tikhemikhali leti ti nga ta va vabyisa, se va boheka ku swi endla hileswaku va tirhisa swimandlamandla eka minkarhi hinkwayo.

ni nga vula leswaku leyi yi byariweke ekaya yi basi yi basile ku tlula leyi yi yi nga yi xavisiwaka xitolo. Hikuva leyi hikuva ya le xitolo hi mikarhi yo tala yi vekiwa ngopfu atifirijini, yi khoma na tiayisi. Endzhaku ka ka masiku nyana a ya ha nyawuli.

Leswi ni swi tivaka hi swipfuno swa nguluve hileswaku hileswaku nguluve yi xaviwa ngopfu na le switolo naswona ngu nyama ya nguluve yi nyika ti-protein-i. Leswo biha hi hi vufuwi bya tinguluve hileswaku laha ti tshamaka kona, ku tshama ku thyakile eminkarhini yo tala ti rhandza ndhawu yo thyaka. Naswona ti hatla ti ti khoma vuvabyi.

Hi ku vona ka mina a swi kahle ku munhu a tirhisa mati lama a hlambeke hi wona, hikuva .

Nkoka wo dlaya swifuwo eka mindhavuko hileswaku va lava ku komba.

Leswi endlaka van'wamapurasi va fu va funengeta swimilani swa vona hileswaku va lava ku.

Vurimi eka vanhu va xisati wu na nkoka ngopfu hikuva vanhu va xisati va swi kota ku hlayisa no landzelela, a va heli a va heli matimba hi xihatla. Hambileswi yo eminkarhini yo tala swi tikaka ku vanhu va xisati u va kuma va ri na na na tindhawu ta vona hi voxe, ti nga ti nga ri ki eka xandla xa n'wanuna.

Ku kurisa swifuwo hi hi ndlela ya sayense swa yi pfuna ikhonomi ngopfu. Hikuva eminkarhini yo tala a a a hi ta fika eswitolo, hi kuma xixevo xi nga ri kona. Ngopfungopfu ka eka swixevo swo fana na na tihomu.

Ku kota ku kota ku kota ku sivela .

E, swi na nkoka hikuva, ku ku fanele lava va nga ta va nga ta swi dya va nga.

Ni nga n'wi tsundzuxa leswaku, a endla vulavisisi hi ndhawu leyi a lavaka ku byala eka yona ku misava ya kona yi kahle na, naswona ku hava maribye lama nga ta dlaya swibyariwa swa yena. Xin'wani i ku xava mbewu ya nxavo wa le henhla nkarhi wun'wani na wun'wani.

Thekinoloji yi na yi va pfuna ngopfu varimi na .

Ku va na tihomu to hambana, ta nyama na tin'wani ta masi, swi pfuna hi ku nyika na vaxavi nantso lowu fanaka.

Thekinoloji yi hi pfuna eka swo tala hikuva.

Hi mavonelo ya mina, va n'wamapurasi va fanele va tiyisisa leswaku michini leyi va yi tirhisaka ku ku senga masi eka tihomu yi tshama yi basile naswona, ti dya kahle no no tshama ndhawini yo basa.

Leswi ni nga swi katsaka i ku i ku va tivisa na vona hileswi nseketelo wa vona u nga ta ni pfunisa swona naswona u nga pfuni mina ni ri nexe na lava va nga va havaka mitirho va ta kota ku pfuneka hi mhaka nseketelo wa vona.

Hi ku hi ku vona hi mina ni swi vona swi tika nyana, hikuva tihuku ti lava nkarhi wo.

Ni nga vula leswaku i ku tirhisa tidiromu ta mati, leti nga ta tshama ti ri na mati nkarhi wun'wana na wun'wana, no tirhisa tiphayiphi ku cheleta mati

Ku ku tiva nkoka wa nkarhi, swi na nkoka ngopfu eka van'wamapurasi hikuva .

Me maendlelo ya rihanyo ra misava ma pfuna leswaku vanhu va va kuma swakudya leswi nga na rihanyo, naswona ma sivela na na ku thyakisa. Xin'wana ni nga xi vulaka hileswaku loko .

Leswi a faneleke ku swi languta hileswaku, u fanele a tiyisisa leswaku tihomu ti cheriwile mirhi naswona.

Leswi sivelaka ma mbuyelo eka mabindzu mo tirha hi matandza hileswaku, man'wani ma tsandzeka ku kuma mali kumbe swikoloto eka tibangi.

Ncheleto lowunene wa swimilana, wu endla leswaku.

Leswi endlaka vantshwa va manguva va manguva lawa va nga tsakeli mhaka ya vuri ya vurimi hileswaku.

Tinguluve ti fanele ti dyisiwa n'wahuva ti tlhela ti dyisiwa na.

Ku rhurha ka va ma ka va van'wamapurasi swi swi chicha ikhonomi hikuva vanhu vo tala.

Mbuyelo lowu vanhu va wu kumaka loko loko va omise swakudya hi minkarhi ya dyandza hileswaku, swakudya va nga ta va va swi omisile swi nge boli. Naswona loko swi omisiwile swakudya, na mati na wona ntirho wa wona wu va wuntsongo.

Misava ya vurimi yi fanele yi sirheleriwa hikuva hi yona yi endlaka leswaku swimilana swi kula kahle naswona loko emadorobeni va akela ehenhla ka misava yaleyo vanhu vanhu vo tala va ta xaniseka ku kuma swimilana leswi nga ta va swi nga ta kula hi ndlela leyi faneleke.

Kokwani wa mina leswi a swi endla hileswaku a tiyisisa leswaku nkarhi wun'wana na wun'wana wa hlakula a susa mabyanyi lama kulaka ematlhelo ka swimirisiwa swa yena. Swin'wani a swi endla i ku a ti nyiketi na nkarhi hinkwawo wo kurisa swilo swa swibyariwa swa yena no swi cheleta hi nkarhi.

Swi ta ku pfuna hi tindlela to tala ngopfu hikuva loko u hlangane na n'wanamapurasi wun'wana u kota no vona endlelo ra yena leswaku u endlisa ku yini ku swilo leswi a swi rimeke swi kula hi ndlela leyi faneleke naswona u nga kota no n'wi vutisa ku i yi vona njhani misava ku hi yona ya kahle leyi a byaleke eka yona. Xin'wana swo tala mi tlhela mi kota no no vonisana loko un'wana a nga twisisi eka swin'wana no tirhisana kahle.

Ina ndzi vona swi boha hikuva eka minkarhi yin'wani u ta tikuma u onhakeriwa hi michini leyi u yi tirhisaka ku ku byala swilo swa swimirisiwa swa wena. Se ku va na insurance swi ta ku pfuna ngopfu eka eka xiyimo xo fana na xexo.

vaakatiko lava nga ekusuhi na purasi kumbe bindzu ralero va ta tikuma na vona va ri na mitirho xin'wana hileswaku loko ku va ku rimiwa hi xitalo u kota no tihlanganisa na na van'wamabindzu van'wani lava u nga ta va xavisela leswi u swi rimaka ku kuma mali.

A ndzi ta titwa ndzi vaviseke ngopfu emoyeni kambe a ndzi ta lava no lavisisa ku ku nga va ku ri mani a ti yiveke hikuva hi xitalo loko u ri na swifuwo u fanele u endla mark-a leyi u nga ta yi leyi u nga ta ti tiva ku ri i ta wena hi yona a ndzi ta landzelerisa mark-a ya kona.

Ndzi nga vula leswaku i miroho yo fana na xipinichi na khavichi ni nga engetela na na hi ku na ku na hi ku vula mazambana hi swona leswi ni ehleketaka ku swi nghenisa mali ngopfu eka swa vurimi.

Muroho lowu ndzi wu rhandzaka i xipinachi hikuva naswona maswekelo wa xona a ma karhati ngopfu. Mhani va rhanga va chela xipinachi eka poto ra vona ivi va chela na swimatani loko xipinachi lexiya se xi xi ringene kahle epotweni va tsemelela nyama ya vona ivi va chela na na na mafurha mo sweka.

Ina i bya nkoka hikuva emadorobeni ku na mabindzu lama xavisaka leswi ku nga endlekaka u swi rimeke wena se swi endla na leswaku la vanhu vo tala va kota ku fikelela na laha u nga kona.

Vaakatiko na na vinyi va switolo leswi xavisaka e swilo leswi rimiweke va fanele va titivisa na mabindzu malamo lamatsongo leswaku va ta tirhisana na mona.

A ndzi ta xo sungula a ndzi ndzi nga ta xi endla hileswaku a ndzi ta tivisa maphorisa.

U nga ku pfuna hikuva loko nkarhi wu fikile wo leswi u swi byaleke swi mila u nge he boheki ku ya u ya xava u ta ti kumela swona eka muti wa wena u nga humesangi mali.

Loko u lava ku kota ku hlayisa purasi ra wena u munhu u fanele a a faka a hoxa darata lerikulu eka ndhawu ya yena.

Mabindzu lama nga emadorobeni hi wona ma nga ta tikuma ma ma ri eka xiyimo xa le henhla ku ve ku lama ma nga emakaya ma ta tikuma ma ri hava vanhu vo tala lava xavaka eka wona leswi nga ta endla ku na mitirho va yi pfumala.

Eka ntanga lowu nga henhla ka lwangu u nga byala xipinachi.

Ndzi nga tiyisisa leswaku ndzi kurisa na swifuwo leswi fanaka na na tihuku kumbe mpfundla.

Vukhamba byi wisa mabindzu mo tala ma vurimi hikuva eka mikarhi yo tala loko va yive swifuwo swi vula leswaku na mali leyi a yi fanele yi nghena a yi nge he a yi nge he ti hikuva swifuwo swaleswo se swi yiviwini.

Eka nkarhi wa sweswi ndzi nga vula leswaku varimi vo tala va tirhisa tindlela ta xilungu. Ma na michini yo tala leyi vanhu va khale a va ri hava leyi endlaka no vurimi bya vona byi va lebyi hatlisaka no no ka byi nga teki nkarhi.

A ndzi ta a ndzi ta tirhisa maendlelo ya ya manguva lawa ya manguva lawa hikuva eka nkarhi wa sweswi ku na michini yo tala hi ku hambanahambana leyi akiweke ku tirha xilo xo karhi leswi endlaka no ntirho wa kona wu wu lulama wu nga fani na wa mavoko ntsena.

Ndzi nga va byela leswaku ni na ndzi na xikombelo xo va tirhisa tikhemikhali leti nga enawini va nga tirhisi tikhemikhali leti nga ri ki ta kahle hikuva vanhu vo tala va ta tikuma va kha va vabya kumbe van'wana va tikuma va lovile hi mhaka ya tikhemikhali teto leswi nga ta siya vona ekhombyeni.

A ndzi ta va byela leswaku ndhawu leyi ndzi tshembele eka yona na mina ku ndzi kota ku tihlayisa loko ndzi tekeriwa yona ndzi ta sala ni ndzi ri na yini naswona ndzi ta vuyeriwa hi yini hikuva ndzi tshembele eka yona hi yona yi ni kuriseleke hi yona yi ni dyisaka.

Mafambiselo ya swakudya eka matiko ma le handle ya tikanyana hikuva ma lava u ri na pulani leyinene naswona u ri na vanhu lava u tirhisanaka na vona. Xin'wana xi endlaka ku swi tikanyana hileswaku u fanele u tiva ririmi ra ra vanhu lava tshamaka eka ndhawu leyi u rhumelaka swakudya eka yona na leswaku va rhandza swakudya swa swo swo tanihi swihi.

Varimi vo tala va ti nyiketela ngopfu eka vurimi hikuva va swi tiva leswaku emadorobeni vanhu lava lava nga ta ta emadorobeni va tele naswona swa endleka va lava va va tikuma va heleriwe hi leswi va swi lavaka leswi endlaka vona va va e eka xiyimo xo kota ku pfuna.

Xitirhisiwa ndzi xi tivaka xo byala i driller leswi ni swi tivaka swo tshovela.

A i mintirho yo tshovela hi xitalo loko ku yiwa emapurasini kumbe laha vanhu va rimaka kona ku fambiwa vanhu va famba hi ku hambanahambana, ku na loyi a nga ta tirha swo karhi ku na loyi a nga ta a nga ta tshovela swo karhi, ku va na loyi a nga ta tshovela swo karhi. Swilo leswi a va swihlanganisi endhawini yin'we hikuva i swilo swo hambana.

E-e, e-e a ndzi voni yi yi fikelela eka swilaveko swa vona hikuva eka minkarhi yo tala vanhu lavo tirha emapurasini va nyikiwa mali yitsongo, kambe lexi pfunaka hileswaku eka minkarhi yin'wani va va nyikiwa leswi swi nga kona eka purasi leswaku va ta dya na maxaka ma vona handle ka mali leyi va va ka va yi kumile.

Khombo ra maxelo ndzi nga ri lawula hi ku tshama ndzi kha ndzi languta leswi maxelo ma nga ta va xiswona eka masiku lama landzelaka. Kambe khombo ra mavabyi ku hava ku ndzi nga ri lawula. Leri ndzi nga kotaka ku ri lawula i ra ti ra mixavo ya timakete, eka mixavo ya timakete ndzi fanele ndzi tiyisisa leswaku ndzi languta lexi vanhu va xi lavaka ngopfu eka nkarhi wolowo kumbe ndzi languta na leswaku ndzi nga xavisa hi mali munhu leyi vanhu va nga ta yi kota.

Swi hlayisekile hikuva hi vona hi vatswari va hina lava lava byalaka matamatisi kumbe swilo swo fana na makhavichi swi kula hi ndlela leyi faneleke ku fana na leswi rimiweke emapurasini.

Ti-agricultural activities ta va katsa va va vantshwa naswona ti tshama ti ri na leswi hi swivitanaka ti learnerships nkarhi wun'wana na wun'wana leti kucetelaka vana ku va tinyiketela eka swa vurimi. Naswona loko va tinyikerile va ti nyiketelile kumbe va navela ku va ntlawa wa wa tona ti-activities teto va nyikiwa setifikheti lexi kombaka ku va na vutivi bya byo byo rima kumbe swin'wana na swin'wana swi fambisana na na swa ti-agricultural swa ti agriculture.

N'wini wa purasi u fanele a endla vulavisisi hi munhu loyi a lavaka ku n'wi thola, a lavisisa leswaku u tshama kwihi u tshama na va mani vangaki laha laha a tshamaka kona no laha laha a tshamaka kona i ka yena kumbe u lo veka nhloko eka xinkarhananyana. Xin'wana a fanekele a xi endla hileswaku u fanele a va na na maphepha ma ma munhu loyi a n'wi tholaka maphepha mo fana na ti-ID, documents na ti-proof of residence leswaku loko munhu loyi a endle vutsotsi va ta hatla va kota ku n'wi kuma.

Ti eka xiyimo xexo ti ta ni vuyela ngopfu kambe ku ta laveka ni lava ndlela yo ni kota ku kuma leswi ni nga ta swi tirhisa, ku nga va ku ri ku nga va ku ri ku ni swi hakelela eka xinkarhana xexo ku na mina ni kota ku ku byala nkarhi wa ha pfumela.

Swi tikuma swi khumbe mbuyelo wa swibyariwa hikuva swi ta swibyariwa swa vona swi nge mili hi ndlela leyi faneleke naswona mabindzu lama xavisaka leswi u nga va ka u swi byarile mi nge xavi eka wena hikuva un'wana na un'wana munhu u lava swilo leswi kuleke hi ndlela leyi faneleke.

E-e a ndzi se tshama ndzi vona va kha va senga xifuwo kumbe ndzi ndzi senga laha ndzi tshamaka kona swifuwo swa swa kalanyana hi ti vonela ekule ngopfu.

Van'wamapurasi va fanele ku tirhisa titiaka ku fambisa swilo swibyariwa swa vona ku rhwala swibyariwa swa vona swi ya timakete.

Tanihi hi hi murimi ndzi fanele ndzi tiva leswaku nkarhi un'wana na un'wana kumbe nguva yin'wana na yin'wana yi na swilo leswi swi faneleke swi byariwa.

E-e a ti ringananga, ndzi nga vula leswaku loko u languta tindhawu to fana na le madorobeni tindhawu ta le emadorobeni hi tona ti kumekaka titele vanhu lava lavaka ku xava swilo swo hambanahambana hikuva ku na swilo swo hambanahambana. Ematikoxikaya swi kala ngopfu ku u kuma timakete to xavisa, timakete to karhi kahlekahle hikuva ku ta munhu wun'we eka nkarhi wo leha a ku ti vanhu hi ku hambanahambana va tele.

Mina ndzi nga byala ngopfu matamatisi na khavichi hikuva na na wona mazambhana hikuva ku ya hi mina ndzi vona onge hi swin'wana swi xaviwaka ngopfu naswona swi dyiwa ngopfu hi vanhu vo tala va mindhavuko yo hambanahambana nkarhi un'wana na un'wana.

Ina ndzi nga thola vanhu ngopfungopfu lava lava nga ekusuhi na ndhawu leyi ndzi tshamaka eka yona, leswaku va ta kota ku tihlayisa naswona va kuma swimalananyana na vona. Xin'wana ndzi nga xi endlaka i ku i ku dyondzisa na vantshwa hi xitalo ku na vona va ta kota ku pfula mabindzu ma vona mo mo endla swa vurimi.

Swi na nkoka ngopfu hikuva loko u kha u va avela mati na vona loko se ku fike nkarhi wo u pfumala mati va ta swi kota ku ku pfuna, swi endla leswaku van'wamapurasi va kota ku tirhisana no pfunana.

Ndzi nga swi fambisa hi mabaki ndzi nga lava munhu loyi a nga na bakkie, loyi ndzi nga ta n'wi hakela mali yo karhi ku a ndzi fambiselo swona eka makete kumbe n'wamabindzu loyi a xaveke eka mina hi nkarhi wolowo.

A ndzi ta titwa ndzi vavisekile ngopfu hikuva ndzi ta boheka ku sungula ehansi, leswi nga ta teka nkarhi wo leha ngopfu ku leswi a ni swi byaleke swimila no kula hi ndlela leyi ndzi lavaka ndzi lavisaka xiswona.

Swi endla leswi swi swi sivela leswaku ku nga kumeki ku fambisiwa na swilo leswi nga faneleke swi fambisiwa.